Mo kgweding e e fetileng ke patetse fibre ke Wi-Fi ya Vuma re patela three hundred and seven rand for go dirisa kgwedi e yotlhe nka eletsa gore batho ba le bantsi ba dirise di-Wi-Fi fa di le betere mo mading ga di ture thata.

Mo kgweding e rotlhe nka dirisa hundred gig ke le mongwe, hundred gig ke three hundred ka Vodacom fa e le ga re dirise Wi-Fi, hundred gig ke three hundred, nka rata e tsene ka di one nngwe tse dinngwe le tse dingwe.

Ga go kgonagale gore ba ka dira fela gore go nne le data e e sa lekanyediwang ka gonne e tlile go batla madi ale mantsi gore batho ba nne le ona, batho ba bangwe ga ba kgone go fitlhelela thata jalo ka gonne ga ba na madi a go e patala kgotsa ba na madi a go reka airtime e ntsi yalo gore ba kgone go dira data e sa lekanyediwang.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame ebile ga ya siama mo baithuting, e siame ka gonne e kgona go ruta bana ba le bantsi ka dilo tse dintsi tse di diragalang e dira gore ba be botlhale ka botshelo jo re bo tshelang ba thekenoloji mme ga ya siama gape ka gonne bana ba le bantsi ba lebelela megala thata ba sa tlhole ba lebelela dibuka tsa bone, ga ba sa batla go ya dikolong ka gonne ba lebeletse gore ba kgone go kry-a dilo di le dintsi mo mogaleng wa letheka.

Kgang e ya data e dira gore batlhoka tiro ba nne le mathata a mantsi thata ka gonne ba dirisa madi a bofelo go reka data mme fa ba sena data ba palelwa ke go batla ditiro ka gonne bontsi ba ditiro di batliwa kwa mafaratlhatlheng.

Ke dirisa Wi-Fi ya Vuma ke patela makgolo a le mararo a di ranta ka data e e sa feleng, ke patela gangwe kgwedi le kgwedi ke tlhopile yone ka gonne ga e bitse thata mme ke data e e sa feleng ya kgwedi yotlhe.

Thekenoloji ya five G e dira gore matshelo a rona a nne bonolo ka ge re kgona go dira dilo di le dintsi ka megala ya rona ya matheka, ga re sa tlhoka le di thelebišene ba ba dirang madi ka di-Facebook, di-YouTube le tse dingwe ba tlile go bereka monate ba sena mathata a network le rona re tla kgona go itse dikgang tsa naga ya rona ka bonako ntse re sena dithelebišene.

Tsala o tla tshwanela ke go reka sim card mme o reke mowa o tla lekanang go reka data e ntsi o tla lebelela pampiri e e tlang le sim card gore o kgone go lokela mowa wa gago mme o reke data jang.

Fa data ya me e ka fela ka pele nka netefatsa gore ke dira e nngwe, fa ke fetsa ka lebelela gore data ya me ke dira dilo tse di botlhokwa fela ka yona.

Fa ke ya kwa mabenkeleng ka reka mowa mme ke o fetole gore e nne data ka gonne o kgona go kgetha data e o tlileng go e tlhoka ka nako eo mme o boloke mowa o setseng gore o kgone go dira data ka nako e o tlabeng o e tlhoka.

Fa ke le kwa kgakala le tsala ya me, ka Vodacom o kgona go romelela motho yo o dirisang Vodacom data e leng ya gago o kgona go mo romela data ka App-e ya Vodacom.